Mo setsong sa me re apara diaparo tse ba reng ke diele basadi ba apara diroko tse ba reng ke diele mme fa ntseng fa ntse mengwaga e ya go tšhentšhitswe fela di-design-e tsa teng ka mokgwa o o dirwang ka teng fela mebala le setso ga e so fetoge.

Mo setsong sa me, basadi ba apara diroko tse ba reng ke diele mme fa mengwaga e ntse e tsamaya ga ise go fetoge sepe.

Moaparo o montle wa basadi wa setso ke wa ma-Tsonga gobane xibelane sa bona se se ntle tota ebile se na le mebala e mentle.

Ee, go ya ka kakanyo ya me ke tsona tse di rotloetsang bana ba gompieno gore ba apare diaparo tse dikhutshwane gobane ba bone gona fao.

Dano o tla bona ka mmala wa diaparo tseo motho o a di apereng gore ke wa setso sefe.

Fa mosadi a sena go nyalwa, o tshwanetse go apara mesese dikhete e tse di telele le mesese e metelele le dituku le mo magetleng a be a thibelwe gobane ke molao wa ditso o re jalo.

Diaparo tsa Setswana di diriwa ka mme diaparo tsa bone ke ele.

Diaparo tsa setso ke tsona tse di laetsang gore mosadi o tshwanetse go apara jang a ba a itshole jang.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e ya gompieno gobane fa o ka lebelela fashion-e ela ya sekgale ke gone e boang gone jaanong.

Diaparo tsa setso di ruta basadi gore ba apare jang, ba tlogele go apara diaparo tse di khutshwane, ba tlogele go apara diaparo tse di ntshang mebele ya bone.

Fa o tsena kwa lebenkeleng o bona ka diaparo tsa mebala-bala gore kwa ke diaparo tsa basadi, di na le kgogedi mme ka mo letsogong le lengwe o tla bona gore tse ke tsa banna ga di na kgogedi.

Ditiragalo tsa hisetori le diphetogo tsa loago di ile di a ama basadi ka gore basadi ba tshwanetse go apara diaparo tse di leele, ba seka ba ntsha mebele ya bona, ba itlhomphe, mmele wa mosadi ke tempele.

Fashion-e ya gompieno le fashion-e ya maloba ga di sa farologana gone ya ya maloba ba e busa mo fashion-eng ya gompieno.

Ka fa tsela eo mosadi a aparang ka yone ke ka ke tsela eo mosadi re bonang maitsholo a gago ka yone.

Fashion-e e ka rotloetsa batho gore ba itse ditso tsa bona ba itse le diaparo tsa ditso tsa bone.

Fa o apere diaparo tsa setso re solofela go le gantsi go tswa go wena, ga re solofele mekgwa ya kwa seterateng mekgwa e e sa siamang.

Ke ne ke tla dira gobane ke diaparo tse di tlhomphegileng tota mo ditsong tsa rena.

Kwa manyalong, batho ba apara dikhiba le diele le masantase.

Mo lefelong la rona, batho ba apara di , diele le .

Di bontsha gore batho ba tlhompha kwa ba tswang ko teng ebile ba itse kwa ba tswang ko teng.

Fa ke ya lenyalong, ke ile go apara wa me le masantase le dipheta tsa me tse ke di rekileng kwa Durban gobane ke tsone tse di kgethegileng thata mo setsong sa rona ebile ke a di rata.

Go apariwa di le diele le masantase le dipheta le .